Lefapha la pholo le puso di ka dira dilo tse di latelang, go thusa bagodi mo tikologong ya me. So sa ntlha ba ka ntsha dijanaga go bagodi, ka gonne bontsi jwa bone ba tlhole ba tsamaya ba ditleliniking, gape ba tsena lata be ba tsena ba fola di-line tse di telele, ba emetse go thusiwa.

Nna ke bona go le botoka gore bagodi ba tlhokomelwe ke ba lelapa. Ka gonne fa motho a nna ko lapeng la gage, legato le kry-a ka botlalo, go gaisa fa a le kwa tlhokomelong ya bagodi. Ka gonne batho ba ba berekang koo, ba kgona go sa neye batho botlhe legato le le tshwanang le le lekanang.

Mekgwa le ditekanyetso tsa setso di bopa maikutlo a rona ka tsela e ntseng jaana, Ka ba tsofadi le go tlhokomela batho ba tsofetseng. Fa motho a itse setso o tla itse gore motho yo motona o tshwanetse gore a mo tlhokomele, go fitlhela nakong tsa gagwe tsa bofelo. Ga a tshwanela gore a mo tlogele, go sa tshwane le motho yo o sa itseng setso, o kgona go tsamaisa fela a sena taba.

Lelapa le setšhaba di na le di abe tse dintsi, mo go tlameleng batsofe. Sa ntlha ke gore ba tshwanetse gore ba ba thuse thata-thata mo ba tlhokang thuso. Mme seno se farologana mo ditsong tse dintsi jaana, setso se sengwe le sengwe se na le ditsela tsa bone tse ba dirang dilo ka tsone. So setso se sengwe le sengwe se tla dirisa tsela e e tshwanetseng go ya ka setso sa bone.

Ke tshireletso ya botsogo ka gonne, ba newa dipilisi le meriana e e tshwanetseng gore e ba thuse ka mebele ya bone.

Lefelo la ntlha le ke le itseng, ke hospital e kgolo e tona ya mo Aforika Borwa, e itsagalang ka leina la Baragwanath hospital. Fa go na le motho o motona yo o senang motho mo tlhokomelang o kgona go mo isa kwa Baragwanath hospital, gape ba tlile go go thusa go tlhokomela motho yo motona o o. Ba tlhokomela batho ba ba tona, ba ba na a melemo e e siameng, gape le dijo ba ba thusa le go tlhapa ba ba sa kgoneng. Ditirelo tsa bone ga go duelwe sepe.

Ke akanya gore thulaganyo ya puso ya gone jaanong, ya tlhokomelo ya batsofe ga e kgatlhise. Ka gonne batsofe ba bantsi ba sokola, ka nako e o puso ga e dire sepe ka sone. Go ka tokafadiwa ka tsela e, puso e ka hira batho ba tsamaye metse le metse, ba botse batsofe gore mathata a bone ke eng. Dikgwetlho tse ba kopanang le tsona mo matshelong a bone ka malatsi jotlhe, mme puso ya tla ka dintlha tsa go thusa bagolo ba o, ka mathata a ba lebaneng le one.

Pension ya puso yago tlhokomela batsofe, e ama boleng jwa botshelo jwa batsofe ka kakaretso ka tse le latelang. Jaaka batsofe se ba tsofetse ba sa kgone go bereka, ga gona gore ba ka ya ko tirong. Mme pension ya puso e ba thusa ka go kry-a sengwe le sengwe se ba se tlhokang mo matshelong a bone malatsi le malatsi.

Le ka ya kwa pusong, la kopa gore ba le bontshe pension ya puso. Ya go tlhokomela batsofe le gore e amogela jang.

E ba ama ka tsela e latelang, jaaka motsofe a tlabe a sa nne a le mongwe ko tlung. Batho ba a nnang le bone, e tlile go nna ya bone ka moka, ka gonne a ka se nne a reka dijo for ene a le mo nosi, o tshwantse se a se rekang a rekele mongwe le mongwe yo a nnang le e na ko tlung.

Motho o simolola go amogela madi a pension a nale dingwaga di le sixty. Ke akanya gore ke ka ntlha ya gore ge motho a le ko dingwageng tse o, ga sa tlhole a kgona go ka tsoga letsatsi le letsatsi a re o ya tirong go a go bereka diura di le dintsi.

Selo se se ka diriwang ke gore batsofe ba o ba kgone go bona dipetlele, ke gore go ka nna le mogala yo diretsweng bagolo, gore ge ba tloga ka sejanaga se se ka ba tsayang mo dintlong tsa bone, go fitlhela kwa dipetlele SE eletswe ke bagolo ba o. Seo se ka thusa batho thata-thata-thata, bagolo le batsofe ba ba tla be ba tlhoka go ya kwa dipetleleng tsa mahae.

Batho ba tsofetseng ga ba kgone go fitlhelela dipetlele, mme go ka nna le tsela e e siameng thata go ba thusa gore ba fitlhelele dipetlele. So sa ntlha se se ka diriwang gore batsofe ba fitlhelele dipetlele ke gore, go tshwanetse go abelwa dijanaga for batsofe di ba tlhokang go ya dipetlele. Mme selo sa ntlha se se ka dirwang ke gore, go nne le mogala yo diretsweng batsofe gore ga ba batla go ya kwa sepetlele, ba eletse nomoro eo. Gore dijanaga di tle go ba tsaya, di ba fitlhise kwa dipetlele.

Mo ke dulang mo teng go na le sekgala se se tona thata. Le ditirelo tsa bone tsa potlako di thusa batho ka bonako, mme batho ba tsamaya ba itumetse ka tirelo e ba e kry-leng.

Go botlhokwa thata gore ditleliniki tse di tsamayang tsa puso, di fitlhe le kwa mekhukhung. Ka gonne batho ba ba nnang kwa mekhukhung, nako nngwe o fitlhela ba sena tšhelete ya gore ba ka pagama ditekisi, ba tlo go tlhola malwetse le maemo a mebele ya bone, ka gonne ba sena madi. Fa ditleliniki tse di tsamayang tsa puso di fitlhelwa kwa mekhukhung, di ka gona go thusa batho ba bone. Gore batho ba na le malwetsi kgotsa sampo ba siame ba ba nang le malwetsi ba kgone go kry-a thuso e ba e tlhokang. Mme fa ba dira yana ba ka kgona go thusa batho ba ba dulang ko mekhukhung, gore le bone ba kry-e thuso e ba e tlhokang, jaaka mongwe le mongwe mo South Africa.

Bolwetse bo o ka fitlhelang kalafi jwa teng kwa tleliniking, ke bolwetsi jwa sefuba. Le bolwetsi bo bo tsamaelanang le mmele, thata-thata fa motho a tshwerwe ke tsebe kgotsa tlhogo ee.

Go ya ka nna ditleliniki tsa kwa magaeng di dinnye ka palo, mme di kgakala le metse. Ka gonne dintlu tsa kwa magaeng dikoane thata, mme fa tleliniki e le kgakala, baagi ba amega ka tsela e latelang fa ba lwala. Motho fa a lwala wa gatega mme wa lapa, go tsena ko tleliniking go go tsaya nako, gape wa go tsena ko a se a lapile.

Balwetsi ba amega ka tsela tse di ntsi fa melemo e seyo kwa ditleliniking, fa molemo o seyo, go raya gore balwetsi ba ka se kry-e thuso, ba go boela gae ka boemo ba ba tlileng ka bona mo tleliniking. Mme fa melemo e fedile kwa tleliniking, balwetse ba tshwanetse go dira dilo tse di latelang, go netefatsa gore ba fitlhele melemo e ba e tlhokang. Sa ntlha ba tla tshwanela gore ba ye kwa di-pharmacy ba ye go check-a dipilisi tse ba di tlhokang, le melemo gape ba kgona goya ditleniking tse dingwe, ba ye go tlhola gore a melemo e teng e ba e tlhokang na.